Zwine nṋe nda nga amba nne ndi muthu ane ndo hula ndi tshi tshina tshikona ndo hula ndi tshi tshi na tshikona na zwigombela ro ḓi hula ri tshi ḓi zwitshina tshikoloni ri tshe vhaṱuku phuraimari, zwino ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine iyi ndi zwihumbudzi zwanga nga maanḓa zwine zwa vha uri zwi tshe muhumbuloni wanga nga uri musi ri tshi khou ita hezwiḽa zwithu zwi vha zwi tshi khou ri ṱuwisela kule na zwidzidzivhadzi kana na zwithu zwi si zwavhuḓi. Zwino zwine wanga amba ungavha u tshi khou sumbedzisa uri ndi tshe na zwihumbudzi zwinzhi nga hazwo ngori ndi zwithu zwe nda hula ndi tshi zwi ita nga maanḓa tshikona tshikona ndi tshone tshine nda tshi tshinesiwa nga maanḓa musi ndi tshi kha ḓivha muṱuku zwa zwino ndi pfha ndi tshi ḓi hudza nga maanḓa nga zwithu zwe ra vha ri tshi ita zwone murahu ndi vhona ungari zwi nga khwaṱhisedza nga maanḓa arali na vhathu vhaṱuku vhaswa vhane vha khou hula ro vha sedza sialala ḽe ḽia ḽi tshi dovha ḽa vhuya futhi ra ḓi hula nga zwezwiḽa zwe ra vha ri tshi ita zwone.

Nṋe ndi vhona ungari zwi vha zwi zwi zwi zwi zwo luga nga maanḓa ngori vhana vha ano maḓuvha vha hula nga nga nga nga mizika kana nga dzinyimbo. Zwono hezwiḽani vhatshi kho ita mitambo he zwi tshi khou ṱanganisiwa na dzinyimbo zwi dovha hafhu zwa vha ṱuṱuwedza ngori ndi vhana vhane vha khou hula kha kha kha kha kha kha tshifhinga tshine muzika wo no vhesa zwithu zwa ndeme nga mannḓa kana ndi iṅwe ya dzi nḓila dzine vhana vhanzhi vha khou i sedzesa nga maanḓa hano maḓuvha. Zwino ndi vhona ungari hezwi zwithu zwi a tshimbilelana.

Ndi vhona ungari milayo ndi yone ya khwine nga maanḓa i tshi khou ṱuṱuwedza uri vhana vha kone u tamba zwavhuḓi vho tsireledzea ngori arali hu sa vhe na milayo hunga sivhe na tsireledzo na nthihi zwi amba uri vhana vha ḓo fhedza vha tshi huvhadzana kana vha tshi vhaisala, zwino arali hangavha na mulayo vha a kona u tevhela milayo vha tamba zwavhuḓi wa wana mitambo i tshi khou ya phanḓa.

Mitambo i ita uri vhana vhaṱuku vha vhe na vhukonani ha vhuḓi ngori vha vha vha khou gudisana zwithu zwinzhi zwo fhambananaho a ri bvi miḓini iyi mithihi ni ende a ri huli nga nḓila yo no fana zwino hezwi u tshi ṱangana na vhaṅwe vhana nnḓa hangeini uvha u tshi khou kona u guda na zwiṅwe zwithu zwine ha vha uri a huna zwo iwe a si zwine wa zwiḓivha zwine zwa vhori hayani wo zwi funḓedziwa mara u a kona uri u kone u ḓowela vhaṅwe vhana u hule nga nḓila i ne ṱhaṅwe nṋe ndi vhona ungari ivha i right ngori ndi a kona u tshila zwithu zwiṅwe zwithu zwine ndavha uri a thi koni u zwi tshila hayani. Ndi na vhaṅwe vhana nnḓa hu vha huna zwinzhi zwine nda vha ndi tshi khou ḓi vula muhumbulo ngazwo kana ndi tshi khou ḓi ṱuṱuwedza ngazwo kana ndi khou ṱuṱula muhumbulo ngazwo, zwino ndi soko vhona u nga ri zwi vha zwi zwi zwi zwi right nga maanḓa ndi guda zwithu zwinzhi kha kha kha kha kha kha kha vhaṅwe vhana ndi tshi khou tamba navho ee.

Nṋe ndi muthu ane ndo hula ndi tshi funa nga maanḓa zwithu zwa zwipotso, zwipotso ndi zwone zwithu zwine nṋe ndo hulaho ngazwo nga maanḓa bola heyi ya mulenzhe nṋe ndi muthu ane ndo hula ndi tshi tamba bola na ṋahasi na zwino ndi tshi khou amba so ndi na thimu ya vhana vhaṱuku vhane vha vhori vha tamba bola ya milenzhe. Zwino ndi zwiṅwe zwithu zwine ndi nyaga uri ndi dzhenelelesa nga maanḓa khazwo ngori zwi a nṱuṱuwedza ndi zwithu zwe nda hula ngazwo ndi nyago u vhona vhaṅwe vhana navho vha tshi khou bvelela uri vha ye phanḓa ḽiṅwe ḓuvha vha swike vha tambe kha bola dza kha league dza nṱha na vhone vhaṋe vha kone u bveledza matshilo avho zwavhuḓi.

Vha nga sedza zwavhuḓi vhuḓi zwa zwithu zwine ra vha ri khou zwi ita kha kha kha kha kha kha dzi kha dzi sia kha masiaṱari anea a ano fana na Facebook dzi WhatsApp dzedzi. Ndi a kona u isa zwithu zwanga kana mishumo ine nda vha ndi tshi khou ita uri vhaṅwe vhathu vha kone u vha na dzangalelo nazwo sa zwe sa sa sa sa zwe nda ambisa zwone u sumbedza uri nṋe ndi muthu ane avha uri ndi na ndi na ndi na thimu ya vhatukana vhaṱuku vhane vha tamba bola thimu yanga i ndi na yo kha kha kha Facebook zwino zwi a kona u ṱuṱuwedza na vhaṅwe vhana vhane vha vha kule vhane vha kho to vhona zwithu kha founu uri ha zwithu hezwinoni zwo naka na riṋe ri a takalela uri ri nga ḓi wana ri ri ri tshi khou zwi dzhenelela kana ri hafho fhethu. Zwino u tshi nga zwi sedzuluswa u nga zwi vhona zwori ndi zwa ndeme nga maanḓa uri u kone u ṱumana na vhaṅwe vhathu vhene vha vhori a vha ho tsini na iwe mara vha a kona u vhona mishumo yau kha dzi kha masiaṱari a Facebook kana haningei kha dzi WhatsApp.

Musi u tshi khou ita bisinese u tea u zwiḓivha na zwori hu na nḓila nnzhi kana hu na mitsiko minzhi ine ya ḓa musi hu tshi khou ita bisinese ane ndi zwiṅwe ndi tshiṅwe tsha tshikili tshine hetsho u tea u to vha u natsho kha iwe mune arali u tshi khou ita bisinese ngori ndi vha ndi tshi kho shuma na vhathu vho fhambananaho, vharengi vhane vhavha vhatshi kho renga ndi vhathu vho fhambananaho vhane vha ḓo amba zwithu zwo fhambananaho zwiṅwe zwi nga ḓi tsitsela fhasi nda namba ndo litsha zwiṅwe zwi nga ḓi ngita uri ndi to vha na mannḓa manzhi uri ndi itesa. Zwino u tea u vha na mbilu ndapfu nga maanḓa zwi tshi ḓa kha mafhungo hayanoni a bisinese kana u khou zama u bindula kha bisinese u tea u vha na mbilu ndapfu na u konḓelela vhathu ngori muthu u vha u sa ḓivhi zwine a vha a tshi kho nyaga u u ita zwone ndi uri zwi ngavha zwi tshi khou bva kha uri u khou nyanga u wisa kana u khou nyanga u takusa zwino u bindula zwi zwi tshimbila na na u vha na mbilu ndapfu ngori hu vha hu zwine wa biḽiva khazwo kana wa tenda khazwo uri na hezwi ndi zwone zwine nṋe nda kho ita zwone ndi zwone zwine zwa ḓo ntshidza.

Sa zwe nda sumbedzisa zwone kha dziṅwe dza dzi mbudziso hafho murahu ndo sumbedza uri u amba ngoho dzi puḽatifomo hedzinoni dzine ra khou dzi shumisa kha dzi founu kana kha luṱingo, dzi kho thusa nga maanḓa u anḓadza bisinese yau zwavhuḓi nga maanḓa. U a kona u sumbedza vhathu mishumo yau ine wa kho ita ngo to isa vidio fhedzi wa i anḓadza kana wa isa zwinepe zwau zwa mishumo yau ine wa khou ita. Zwi a kona u vhonea uri hayi mishumo yau muthu i ndi ya vhuḓi zwi kunga na na na vhathu vhane vha vha uri ndi kule vhane vha khou nyaga u renga kana vhane vha khou takalela zwithu zwine iwe wa khou zwi anḓadza, zwino hezwo zwithu zwi kho thusa nga maanḓa zwi khou thusa nga maanḓa.

Mitambo heinoni i ya world cup i vhuedza nga maanḓa arali vha nga to sedzulusa ngori ri a kona uri ḓivhe nga nḓila i ne dziṅwe dzi tshaka dza dza dza dza tshila ngayo ri a kona u ḓivha na zwiṅwe zwithu zwine zwa vhori a ri zwiḓivhi nga dziṅwe dzi tshaka dzine dza khou bva kha mashango ḓavha nnḓa nga hangeini. Na zwiṅwe zwithu zwine vhatea uzwi ḓivha zwi dovha zwa alusa ikonomi ya fhano Afrika Tshipembe ndi uri arali hu tshi khou ḓala i maṅwe mashango nga afha Afurika Tshipembe ri vha ri tshi khou dovha ra alusa na ikonomi. Zwino ri guda zwithu zwinzhi nga maanḓa kha vhathu vhane vha vha khou bva nga nnḓa ngori vha ḓa na na na na nḓivho kana na zwine vha vha zwone zwe vha aluwisa zwone kha mashango avho, a nga nnḓa vha zwi ḓisa nga hafhanoni na riṋe ri a kona u vhona uri maṅwe mashango a nga nnḓa a khou tshilisa hani mara zwithu zwine zwa vha uri ndi zwa ndemesa nga maanḓa ndi u alusa ikonomi ya fhano Afurika Tshipembe.

Mitambo ya kha inthanethe yo lugela mi mivhili ya vhathu nga uri tshifhinga tshinzhi, ri a kona u ḓi mvumvusa nga zwithu zwine zwa vha zwi khou itea kha internet. Zwi ri vha ri tshi khou ḓi ṱuṱulusa na maluvhi, zwino he zwiḽa zwithu ndi vhona ungari zwi vha zwi tshi khou shela mulenzhe. Zwi tshi ḓa kha mitakalo ya vhathu.

Nṋe ndi muṅwe wa muthu ane avha uri ndi funa Ludo. Ludo i ya ṱuṱula muhumbulo nga maanḓa, na vhangana vhanga vhe ne nda ḓi tshila navho, ri a kona uri ri khonekhithane ri tambe Ludo, ri nga lugwada ri vhanzhi. Zwino ndi vhona ungari ndi muṅwe wa mutambo une wa internet, une ra u funesa nga maanḓa na vhathu vhanzhi vha u funesa.

Nṋe ndi muthu ane ndo no, ndo hula nga dzi video games. Ndo hula nga dzi video games, nda tshi kona u tamba dzi FIFA dze dzi. Ndi tshi khou dzi tamba nga dzi computer na dzi play station. Ndi tshiṅwe tshenzhemo tshavhuḓi nga maanḓa nga uri u vha u tshi kho ṱuṱulisa muhumbulo no u borolowa. Zwi u ita na zwo uri u sa ḓi wane u tshi khou bva wa ya wa ita zwithu zwo bvaho, kana u ḓi panga kha zwithu zwo bvaho zwiṱaraṱani. Zwi ita uri u kone u dzula hayani, u vha u tshi khou ṱuṱulasa muhumbulo, Ndi zwithu zwine nṋe ndo aluwa ndi tshi zwi ita hezwo, na zwo ndo vhona ungari zwo nthusa nga maanḓa nga vhutshilo, Ngo uri thi ngo vhuya nda ḓi wana ndo ya tshiṱaratani, nda vha ndi tshi khou ita zwithu zwo bvaho kana u ṱuṱuwedzana kha zwithu zwi si zwavhuḓi. Zwino tshenzhemo tsha hone tshi a kona uri na iwe muṋe tshi u ṱuṱulase na maluvhi, u dzule wo takala. U u u tshi khou tshila zwavhuḓi nga uri a u koni u ḓi panga kha zwithu zwo bvaho, tshifhinga tshau u tshi fhedzesa nga maanḓa, u tshi khou tamba dzi video game.

Tshenzhemo ine nda vha nayo, zwi tshiḓa kha mafhungo a u tamba video games. Video games dzi a takadza nga maanḓa, ndi uri u a kona u pfa ungari na iwe, u khazwo hezwiḽa zwithu. Zwi takadza nga maanḓa hezwiḽa zwithu, ndi uri na iwe muṋe u ḓo sokou tou pfa ungari na zwino ndi iwe une wa khou zwi ita hezwiḽa zwithu. Zwino nṋe ndi muthu ane ndo hula nga hazwo, ndi a zwiḓivha uri zwi zwi zwi hani. Na zwino ndi so tshiṅwe tshifhinga, ndi a ita ndi tshi so ko to u vha, na na na na lutamo lwa u zwi ita ngo uri ndi zwithu zwe nda hula ngazwo. Tshenzhemo tsha hone ndi tsha vhuḓi nga maanḓa u amba ngoho.

Kha dzi founu hu na fhethu hu no itiwa market place. Market place ndi hafho hune iwe wa nga kona u downloader, wa downloader video game ine iwe wa vha u tshi khou nyanga u i tamba. Wono i downloader ndi hone hune wa ḓo kona u dzhena wa kona u tamba heyo video games, ine wa khou nyaga u i tamba. Ndi kha market place.

Mutambo une nṋe nda nga ṱuṱuwedza vhathu uri vha u tambe ndi wa bola, hoyu wo no itiwa FIFA. Ho u ḽa mutambo u takadza nga maanḓa, u to vha vhudza ngoho. U a kona uri u wane u khou u dzhia tshifhinga tshilapfu nga maanḓa kana, dzi awara. U tshi khou tamba nga uri wo hulesa, ndi uri na iwe muṋe wa kona u pfa uri like, u tshi khou tamba, wa zwi pfa na zwa uri ndi khou tamba game. Ndi khou tamba game lune. Ndi vhona ungari ndi ndi ndi ndi FIFA wa bola, ndi wone mutambo une wa kha inthanethe ine, muthu anga kona u tamba, a pfa na ene muṋe a tshi khou pfa a khou borolowa kana a pfa a khou takala. Ngo uri wo lapfesa, vho u creator wo lapfesa, wo itiwa wo lapfesa. Lune u wa kona u mvumvusa.

Nṋe ndi tshi khou tamba game kha inthanethe ndi shumisa founu, kana nda dovha nda shumisa play station, kana computer. Ndi zwithu zwine nda zwi shumisa, ndi tshi khou tamba dzi geimi dza kha inthanethe.

Ndi nga si zwi ṱuṱuwedze uri muthu u tea u to uri fombo, u tea u to uri fombe kana o komo, o komolela tshikirini. Nga ṅwambo wa uri hezwiḽa zwithu zwi a swika hune zwa zwa fhedzisela zwi tshi khou vha na masiandoitwa a si a vhuḓi kha maṱo a muthu. Tshikirini tsha tsha tsha founu kana tsha computer, kana tsha TV, tshi fhedzisela arali wo dzulesa nga maanḓa dzi awara nnzhi wo tshi sedza. Tshi fhedzisela tshi tshi khou u ita uri u vhe na thaidzo ya maṱo. Zwino a si zwithu zwine nda nga zwi ṱuṱuwedza muthu, ndi uri muthu kha vhe na tshifhinga tshawe tsho lugelaho, kana a vhe na limit. Kana tshifhinga tsho lugelaho uri a nga kona u ita hezwi zwithu, a dovhe hafhu a ḓi awedze maṱo awe, a awedze na muhumbulo. U ḓo ḓi dovha a ḓi vhuyelela tshifhinga tsho no vha right.

Tshifhinga tsha u takadza tshe nda ḓi wana, ndi tshi khou tamba dzi geimi dzanga dza inthanethe. Ndi tshifhinga tsha musi ndo kho ndo ndo ndo ndo ḓi wana ndo ndo ḓi kwakwanisa na na na vhangani vhanga. Ro betsha tshelede. Tshone ndi tshone tshifhinga tshine ndo ḓi wana ndo takalesa nga uri ro ro vha ro ri na tshipikwa tsho uri ane a wina zwi amba uri u ḓo kona u dzhia masheleni o imaho nga uri. Zwino ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine zwo ri ṱuṱuwedza nga maanḓa uri ri takalela nga maanḓa, hoyu mutambo wa internet.

Vhana vha vhuponi hanga vha funesa nga maanḓa mitambo ya bola ya milenzhe. Mitambo ya bola ya milenzhe ndi yone yo ḓalesaho nga mannḓa nga hafhanoni, na musi arali nga dzi wekende hu tshi khou tamba thimu khulwane. Vha a zwi vhona vhana vha vha vho ḓa nga maanḓa midavhini. Zwino u ḓo wanulusa uri zwi khou vha ṱuṱuwedza uri navho vha kone u tamba heyo mitambo. Zwino ndi hone ho ḓalesaho nga maanḓa, zwi tshiḓa kha dzi nyimbo, ha vhana vha ano maḓuvha vha ḓi funela u ḓi imbela dzi nyimbo dza vho mapiano dze dzi. Ndi yone mizika i ne ya taka ya takaleliwa kha tshifhinga tsha zwino.

Nṋe ndo tamba mutambo wa bola ya milenzhe, na ṋahasi ndi kha ḓi tamba mutambo wa bola ya milenzhe. Thi thu litsha na zwino, ndi mitambo ine ndo i tamba. A huna muṅwe mutambo une ndo u tamba, nga nnḓa ha mutambo wa bola ya milenzhe.

Ee, geimi ya Soduku ndi nga ṱuṱuwedza vhathu vhanzhi uri vha tambe nga maanḓa naho arali hu uri muthu ha tou i pfhesesa zwavhuḓi i vha i khou thusa u ṱuṱula muhumbulo wa muthu, zwino arali wo wana tshifhinga tshine a khou tshi shumisa ndi nga ṱuṱuwedza muthu uri a ite ambe heyo geimi a i vule zwi vha nazwo zwi khou khwaṱhisa muhumbulo wa muthu.

Mutambo wa mutogwa u tambiwa nga vhathu vhavhili kana vho no fhirisa vhavhili.

Ee, khadi ndo vhuya nda i tamba ndi tshe ṅwana, khadi ndo i tamba ndi tshe ṅwana. Kha khadi ndi zwithu zwine ha vha uri ra tshi ḓimvumvusa sa vhana vhaṱuku, zwa tshi ri ita uri ri ri bve ri songo ya ra ita zwithu zwo bvaho ngori khadi i takadza uri i kona u tambiwa na nga vhathu vha vhasidzana, ndi ri vhatukana na vhasidzana vhoṱhe havho vhathu vha a kona u tamba. So tshenzhemo tshayo tsho vha tshavhuḓi nga maanḓa ngori nda vha tshi kona u tamba na vhana vhoṱhe vhe ra vha ri tshi khou kona u tamba hanefho tshiṱaratani.

Ee, nṋe ndi muthu ane nda vha uri ndo tamba ndode, ndo tamba ndode nda dovha nda tamba na uḽu, ndi tshi khou kona u tamba na vhathu na vha tshifumakadzi na vhatukana ro ḓala badani. Ndi mitambo ya sialala ye nda i tamba heyo.

Miravharavha u takadza uri u kona u tambiwa na nga vhathu ri vhanzhi, muravharavha u takadza uri u tambiwa nga vhathu uri vhanzhi ende wa dovha wa takadza uri u vha u khou ṱuṱula na muhumbulo. Kha miravharavha ni vha ni khou shumisesa muhumbulo nga maanḓa, zwino ndi zwone zwithu zwine ha vha uri ndi a zwi ḓivha nga ha muravharavha ende ndi zwone zwine zwa vha uri zwi a takadzesa ngori ni vha ni tshi khou shumisa muhumbulo no u ṱuṱula na u kona uri ni vha ni tshi khou thusana nga u solver problem ngori kha miravharavha zwi ḓo ni nyaga uri ni shumisese muhumbulo waṋu.

Ee, zwi vha zwi khou thusa uri na mutholi a kone u zwi vhona uri hoyu muthu o takalela zwithu zwifhio, zwi amba zwinzhi nga ha inwi ni a kona u vhona muthu uri hoyu muthu zwi amba uri ndi muthu wa so.

Ee, mutakalo une nṋe nda nga takalela u dzhenelela ndi mufuvha, mufuvha ndi a u funa nga maanḓa u tamba ngori nao u nyaga uri ni shumise muhumbulo. Nṋe ndi muthu ane nda nyaga uri ndi shumise muhumbulo na u nyaga uri ndi solve thaidzo ine ya vha hone phanḓa hanga, zwino arali ndi na mungana wanga kana ndi na khonani yanga ndi nyaga uri ri nga dzhenelela mutakalo wa mufuvha.

Ee, mutambo une nda u funesa ndi mufuvha mufuvha, ndi wone une nda u tambesa kha vhege a u nga wana ndo u tamba luthihi ngori ndi u tamba nga tshifhinga tshine nda vho ri ndi vha ndi si bizi, zwi zwi ngavha zwithu zwa Friday, zwi nga vha zwithu zwa Friday kana nga dzi wekende. Mafheloni a vhege ndi hone hune ndi a kona uri ndi vhe ndi tshi khou tamba hoyo mutambo.

Ee, sa zwe nda ambisa zwone hafho kha dzi mbudziso dza murahu ndo sumbedzisa uri ndi funesa nga maanḓa mufuvha, tshifhinga tshanga tshine nda vha ndo awela ndi tshone tshine nda wanesa nga maanḓa hetsho tshifhinga tsha uri ndi tambe mufuvha na vhangani vhanga.

Ee, ndi vhona zwi zwithu zwavhuḓi nga maanḓa ngori zwi vha zwi tshi khou ṱuṱula muhumbulo na u shumisa tshifhinga tshine wa vha uri u vha wo awela hu si na zwine wa vha u tshi khou ita zwone. Zwino u wa pfha zwi tshi u ṱuṱuwedza nga maanḓa u tshi vhona vhathu vha tshi khou ḓiṱuṱula muhumbulo, vha tshi khou shumisa tshifhinga tshavho zwavhuḓi, vho ṱuwela kule na u ita zwithu zwi si zwavhuḓi. Zwino ndi zwa ndeme nga maanḓa u tshi khou wana vhathu vha tshi khou anḓadza nga zwa mitambo kha vhuleludzi, zwi dovha hafhu zwa ṱuṱuwedza na uri na vhaṅwe vhana vhaṱuku vha kone u vhona zwiṅwe zwithu zwine vha nga ḓitika ngazwo musi navho hu si na zwine vha vha bizi ngazwo kana nga tshifhinga tshavho tsho awela.

Ee, ndi nga a, nḓadze nga mutambo wa mufuvha mufuvha vhathu vhanzhi a vha tsha tou vhesa nga maanḓesa khawo mara ndi muṅwe wa mutambo wavhuḓi nga maanḓa wa sialala, honeha ndi nga shumisa puḽatifomo yo no nga Facebook uri vhathu vha kone u dovha hafhu vha ḓimvumvuse nga hoyu mutambo.

Ee, hai nga hafha hune nṋe nda dzula hone a si fhethu ha mitambo ya dzi bere, a thi thu vhuya nda ḓiwana ndi ndi tshi khou ya mitamboni heyo ngori riṋe ri kulesa nayo nga maanḓa.

Ee, zwa mutambo zwi alusa nga maanḓa ikonomi ya Afrika Tshipembe ngauri vha nga tou sedzesa vhuṱambo vhu hone vhathu vha a swikelela uri vha kone u ya zwi stadium nga u ralo vha dzhena nga thikhithi, hezwi zwithu zwi vha zwo badeliwa tshelede. Zwino wa kona u zwi vhona na zwa uri zwi khou alusa ikonomi ya Afrika u fana na bola ya milenzhe vhathu vha i funa nga maanḓa hu tshi khou tamba thimu dzo no nga dza vho Kaizer Chiefs na vho Orlando Pirates, hu a ḓala nga maanḓa stadium zwino zwi vha zwi tshi khou alusa ikonomi ya Afrika Tshipembe.

Ee, hai hezwo no itea nga maanḓa tshifhinga tsha musi ndi tshi kha ḓi tamba bola ya milenzhe zwo vha zwi tshi ri ita uri ri kone u endela maṅwe mashango, ri tshi ṱangana na vhathu vha sa ambi luambo luthihi na vho riṋe. Zwino hezwiḽa zwithu zwi a ri ita uri ri fhedzisele ro vha tshithu tshithihi nahone ndo vhona uri zwi kho dovha zwa alusa uri Afrika ri zwi ḓivhe uri ri tshithu tshithihi nahone ri ḓo dovha ra fhedzisela ro vha tshithu tshithihi, zwino ndi zwithu zwine zwi a kwakwana nga maanḓa no ita uri vhuṱama ha tshaka dzo fhambananaho na vhathu vha amba dzi nyambo dzo fhambananaho ri vhe ri tshi khou gudisana zwinzhi nga maanḓa nga ha sialala dzashu dzo fhambananaho.